Ukuhlambalazeka ngokubhala, ukulahlekelwa komsebenzi namkha ithuba lomsebenzi ngonobangela wokuziphatha kwakho eenkundleni zokuthintana.

Ngicabanga bonyana ufunjathwako onamandla naziza ebhedrini, ngilo ogadangisa amavidiyo afode neenthombe.

Iye injalo, kuba nconywana ukubiza nawuyithenga ngobunengi ngombana liba linengana. Uthathe isikhathi bokobana ukhiphe imali uthenge elinye, kunalokha nawuthenga kancani kancani.

Ikhona ekghona ukusebenza igezi nayingekho, ikhona ekghona ukusebenza lokha igezi nayikhona. Ngombanyana azifani, enye isebenza nawuyifake etjhajeni kwaphela.

I-Wi-Fi yasimahla ivamise ukutholakala emaplaza, kanengi itholakala emadorobheni.

Sebenzisa amabhandlela ancono, zibekele imigomo wokusebenzisa idatha, hlola isiqelo ezidla idatha, yenza ihlelo lenyanga zoke.

Itheknoloji esakhasako ngesiNgisi ibizwa bona yi-emerging technology, itjho ubuchwepheshe obusanda ukuvela noma obusathuthukako, obungakabi sobala ngokupheleleko.

Ngiwabukela kamnandi kumabonwakude ngombana kumabonwakude kukhulu begodu ukghona nokubona kuhle.

Ukufinyelela kolwazi, ukuvuselelwa kolwazi, ukufunda ngobuchwepheshe bokusebenza.

Ukufunda nokufinyelela iimfundo, ukutlola umsebenzi nokuzimela, okwezempilo nezokwelatjhwa.

Ukhona ukudosela umuntu okude nawe umtato ukhulume naye ngaso soke isikhathi.

Lokha nabanikelwe umsebenzi wekhaya bakghona ukungena kuma-internet basetjhe iimpendulo zabo.

Awa, angeze akhona ngombana i-Wi-Fi enye nenye iba nenomboro yayo efihlekileko.

Yindlela yokuqhumana enganantambo esetjenziselwe ukuqhuma ama-device njengomaliledinini.

Kungenzeka bona unobangela kube kukuthi i-volume iphasi.

Ngokobana uvale idatha lakho, lokha nawungaliberegisiko.

Kufanele uzibekele isikhathi ngawo woke amalanga wokuthi umaliledinini wakho umusebenzisa nini.

Iye, kuyabhadelwa ngombana uzobe ukhuluma ngezinto ezingekho mayelana nomphakathi.

Kungombana ipopotwana alinazo izinto ezinengi begodu noma uliphetheko zinengi izinto zakhona ongazenza kizo akufani nalokha uphethe umaliledinini ohlakaniphileko.

Zinengi iindlela zokuthumelana imilayezo ngabomaliledinini kungaba ma-SMS namkha i-WhatsApp kanye nokhunye okunengi.

Kufanele bona abe msinyana lokha nawuwusebenzisako begodu uthole ama-app amanengi.

Yihlobo lokufunda olusebenzisa amathulusi we-elecronic kanye ne-network.

Wawa, walimala azange ngisawulungisa ngombana ngathenga omunye.

Abantu abanengi idatha balithenga ngamakarada wabo wemali webhanga.

Abomaliledinini abasetjenziswa esikhathini sanamhlanjesi bahlakaniphe khulu, abafani nabomaliledinini besikhathini sakade.

Kuqala ku-router, inengi lama-router linomaga ophasi noma ngemuva lapho utlolwe khona iinomboro efihliweko yokuvula.

Angekhe isaba lula ipilo ngaphandle kweemfowunezi ngombana zenza okunengi.

Kuya ngokuthi uthenge idatha elithatha isikhathi esingangani begodu kuya nangemali oyikhiphileko.

Ngokusebenzisa izilawuli zabazali, mfundise ngokuphepha kwe-inthanethi, beka imigomo wesikhathi nendawo yokusebenzisa i-device kanye nokuhlola umlando.

Ukuletha ulwazi endaweni yemakhaya, ukuqinisa ulwazi leemfundo, ukuqinisa isiko nolimi lwendawo, ukukhuthaza abantu beendawo ukuthi bazwakale kanye nokugqugquzela intuthuko.

Sebenzisa iinguquko ezilula, nciphisa i-quality yezithombe nemibhalo oyibukelako, vala i-auto play kuma-epu, lungisa ukusebenzisa i-inthanethi.

Iye, likhona ifilimu leSewula Afrika, elithandwa ngaphetjheya.

Umlingisi oyikutani efilimini, ubonakala ngokobana angahlulwa kuhlezi kuphumelela yena ngaso soke isikhathi.

Kungaba kukuthi isikhathi esinengi abalingisi bamafilimu, babukelwa ngaleyo ndima abayilingisako begodu abantu abababazi.

Umbono wami ngerhubhululweli kukuthi, kuliqiniso ngombana kukanengi ubona iinlelesi zilingisa into eziyibone emafilimini.

Iye, ngicabanga bonyana kuyabadima amathuba wokuwabukela, ngombana abakghoni ukubhadela i-inthanethi ubunengi babo.

Mina ngithanda ukuwabukela kumabonwakude, ngombana ku-inthanethi awabukeleki kamnandi.

Akhona ama-app akhona abhadalwa njalo ngenyanga begodu akabizi khulu wona.

Ifilimi engingeze ngalilibala yi-apocalypto, ngombana iyafundisa, ifundisa ukobana ipilo noma ingabanzima kangangani kufanele bona ulwe.

Wona ayalibazisa kodwana amanye ayafundisa.

Mina ngithanda amafilimu anabantu abaculako, ngombana ngithanda umvumo.

Awa, akasabukelwa khulu.

Umdlalo odume ukudlula woke yibholo erarhwako.

Ibumbano, imidlalo ivame ukuhlanganisa abantu njengokusapota isiqhema sinye, lokho kwandisa isizwelo sobunye.

Awa, angicabangi bonyana lokho kungenza bonyana abantu bagcine bangasaya eenkundleni.

Ngokubukela etatawini, ngombana ubukela ngokuthula ungasela netiye, namkha udle ukudla okuthandako begodu nabantu ababi banengi.

Ngikhetha ukulifumana ku-inthanethi.

Ngicabanga bonyana kungaba kukuthi imidlalo ingasadlalwa ku-inthanethi, idlale ematatawini kwaphela.

Ingaliqeda idatha, ngombana idlala isikhathi eside begodu ithatha idatha elinengi. Namkha uthenge idatha elinengi nawe.

Abanye kungaba kukuthi abakghoni ukuthenga idatha, abanye kungaba kukuthi abathandi ukubukela umdlalo babodwa, bathanda ukubukela nabantu abanengi.

Iinkhamphani zokubheja zenza imali khulu lokha nakunemidlalo emikhulu, ngombana abantu abanengi bayabheja kodwana bayabalwa abawinako.

Iye, ngicabanga bona amalimi anikelwa amalungelo afanako kumabonwakude eSewula Afrika.

Iye, kubukeleka kamnandi ngelimu engizikhethele lona.

Kusiza laba abangazi ilimi lesintu, bona bazi bonyana kuthiwani efilimini.

Isibumbanisa lokha nakudlala imidlalo, abalandeli bayahlangana babe yimbumba, basapota iqembu elilodwa.

Lingabiza imali ephasi nakukhona umqudelwano phakathi kwabahlinzeki kuba nezaphulelo. Kungaba yimali ephezulu iinkampani ezithile nazisebenzisa inani eliphezulu ngaphandle komqudelwano.

Liqakathekile ngombana esikhathini sanje, liyarhelebha ekuqhumaneni nabantu, ukufunda, ukusebenza kanye nokuphila.

Ukubukela amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu ngombana anezithombe ezinyakazako nokhunye okudinga idatha elinengi.

Ngokusebenzisa i-data saver nciphisa ikhwalithi yamavidiyo, cima idatha lakho nawungalisebenzisiko, kanye nokugwema ukuthumela izithombe noma amavidiyo angaqunyiwe.

Ukuqhumana kuyaphazamiseke, imilayezo yezinye izinto izinhlelo ezisebenzisa idatha ngeke isebenze. Ukuqhubeka kokufunda noma umsebenzi uyajama, abafundi abafunda-online baphuthelwa ziimfundo zabo, abantu abasebenza nge-internet abakwazi ukukhambisa umsebenzi.

Abantu bacindezela inomboro ye-USSD code ukuze bathenge idatha abalifunako ngokusebenzisa ama-airtime, vouchers, mobile app kanye nangokusebenzisa i-mobile banking.

Ngokwesilinganiso i-one gigabyte yedatha ibiza phakathi kuka-seventy-nine rand, kuya ku-eighty-five rand, kuya ngokuthi ngiyiphi i-network.

Kufanele bonyana libemahala noma-five rand ukuya ku-twenty randa ngombana abafundi badinga ukufinyelela ku-internet ukuze bafunde ngakho ke, idatha nakalibiza khulu abanye abantwana bazosalela emuva ngoba abakwazi ukulithenga.

Idatha lemini kanye nedatha lebusuku.

Awa, ngiyavuma nami ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo ngombana sesajwayela idatha khulu. Izinto ezinengi esiyenzako sezidinga idatha amalanga la.

INingizimu Afrika inomnotho onzima khulu, ukuphathwa keminikelo yokuqhumana kanye nokungena kulinganiselo kwabantu emaphandleni lokhu kudala isimo lapho abanye babhadela khulu ukuze kulondolozwe imisebenzi yesisekelo yama-network.

Ngilonga ngokuvalela i-background data begodu ngivamise nokusebenzisa i-Wi-Fi hotspot mangisekhaya.

Yi-MTN uncapped home internet starter libiza-two hundred and sixty-nine ngenyanga.

Iinkundla zokuthintana ngizo ezidla khulu idatha.

Iye, ibangconywana ukubiza nawuyithenga ngobunengi.

Idatha lithengwa ngemhlobo eminengi, abanye bacindezela inomboro ye-USSD code, ungasebenzisa ama-airtime voucher, mobile apps kanye nokusebenzisa i-mobile banking.